Metshameko ya kgaisano moseileketoroniking, e ka nna tsela e e molemo ya boithabiso, go nna le batho le go fokotsa maikutlo a bodutu ka nako e le nngwe.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse bontsi jwa nako e batho ba ba neng ba e dirisa go tshameka ka namana mme go fetotse tsela ya boithabiso. Le fa go ntse jalo, metshameko ya ka namana e santse e le botlhokwa ka gonne e tlisa boiketlo jwa mmele le tlhamano ya batho mo botshelong jwa nnete.

Metshameko ya botlhale jaaka chess, Soduko le metshameko ya namana jaaka volleyball-o kgotsa Mindcraft. O tlama dilo ka mogopolo wa gago le motshameko wa seileketoroniki.

Pele dieleketoroniki e amana le metshameko ya namana ka gonne go na le metshameko ya kgwele ya dinao, motshameko wa go tebisana, motshameko wa go sianisana ka dikoloi, motshameko wa go bapala le ditlhopha tse dingwe ka volleyball.

Ke rata motshameko wa seileketeroniki gonne.

Go tlhokega data fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng. Metshameko ya mo inthaneteng e ke itseng e tumile gompieno, ke kgwele ya dinao ya Fifa le Robo Blocks.

Metshameko ya mo inthanete e ka go ama ka go kgaoga ka bonya ka ntlha ya go itumelela. Mme motshameko wa me wa mmamoratwa wa inthanete ke metshameko ya phetogo ya botshelo, metshameko ya ditlhopha, metshameko ya kgaisano le motshameko ya kgwebo kgotsa tlhomo le motshameko wa boithabiso.

Inthanete e tlhoka data gore e dire gonne e romela le go amagela tshedimosetso, go boloka nako ya sebele, ditshwantsho, modumo le maemo a papadi, go tsamaisana diphatlalatso le go golagana le ba bangwe le ditsamaiso tsa papadi ka nako ya sebele. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka mogala wa letheka le data.

Mabaka a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke gore go boloka nako ya sebele, gore nako e kgone go tsamaela ka pele. Mme ga se gantsi o ka fumana batho ba le bantsi ba tshameka metshameko bosisgo mo inthaneteng. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlwatlhwa ya kwa godimo, a ka dira gore a boloke data ya gagwe go tshameka metshameko ya mo inthaneteng le gore a seke a tlogela data ya hae e tshumilwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo gonne bogologolo go ne go sena megala ya letheka ya inthanete. E ne e le fela megala ya letheka ya go founeliwa le go fumana batho bangwe ba go founela. Go ne go sena mogala wa letheka yo o tlhalefileng.